Abogogo nabomkhulu ibona abantu abakwaziyo ukuthi baqambe ungane igama futhi bakwazi ukuthi bayibike naphansi emsamu, nakwabangekho asebelele ukuze bazokwazi ukuthi bayivikele, bayikhosele futhi beyamkele njengengane yabo.

Izithako ezithakiwe laphaya ukwenza umqombothi okubizwa ngoZulu bhiya, kuwutshwalwa bamabele obubusisa inyunyana ngenjabulo ngoba kusuke kwenziwe ngezinto ezitholakala kalula futhi ezitholakala engadini yakho. Akufakwa izinto eziningi eziyingozi futhi izinto nje ezihlezi sisebenzisa.

Ngingathanda ukuba umphakathi uhlangane uhlangane endaweni eyodwa njengehholo lapho khona sizokwazi ukuthi sibeke amazwi, sibeke amaphuzu wethu, nabo bakwazi ukuba babeke izingqinamba nezinkinga zabo. Sibone ukuthi-ke sihlangabezana nazo kanjani futhi wonke umuntu ukuze ajabule ekugcineni kosuku.

Kuyahlukahlukana vele abanye abawenzi amasiko abanye bayawenza kodwa loko akusho ukuthi kukhona oncono kunomunye, into engingayenza ukuba nje ngiye siyobafihlisa, ukusiza lapho nalapho, okunye nokunye sekuzoqhamuka kuwo umndeni ukuthi bayakwenza noma abakwenzi.

Kuyisu elihle kakhulu ukuhlanganisa izingane zabafana endaweni eyodwa ukuze kuzowazi ukuthi zifundiswe ngokukhula, zikhule zikwazi ukuthi zibaphatha kanjani umuntu wesifazane, zimphatha kanjani umuntu owumama, ziphatha kanjani emiphakathini. Loko kuyinto eyoba usizo kakhulu ebhekene kubantu besilisa ngoba esikhathini esiningi abakwazi ukukhuluma ngey'nkinga zabo kodwa bafela ngazo phakathi.

Ukuba ngiphume ngiyofuna ulwazi olunzulu eliphathelene nokuziphatha okwabantu, imvelaphi yabo kanye nezingqinamba, ngikwazi ukuthi ngibhekane nako ukuze ngizokwazi ukuthi ngikuthule kahle emphakathini, okanye kulabo engiyobe ngibafundisa. Ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhulume ngezinto okuyizona zona engizokwazi ukuba mawukuthi banemibuzo ngikwazi ukuyiphendula.

Ukwenza lento ebizwa ngeriseshi ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole iqiniso kanye nako konke engisuke ngakufunda phambilini, ngibuze nabantu ababekhona phambilini ukuze ngizoqala ukuba ngithule umbiko okuyiwona wona.

Ngibona kungasiwo okuhle loko ukuthi emncwabeni womuntu kube khona zonke lezi zinto lezi muntu wayezenza ngoba ngale kwethuna kuya phendukwa so, uma ngabe bonke lento le yenzeka la emncwabeni womuntu osuke eqeda kuhamba, uzofika phambili athini. So, ngibona kungasiyo into enhle loyo kodwa futhi basuke bemvalelisa nabantu ababephila naye.

Mngani isixazululo engingakupha sona ukuba umamele ulalele abantu bakini, ulalele abodade wakho, ulalele nabafowenu ukuze nizokwazi ukuthi ekugcineni kosuku niphume nento eyodwa, ngakho-ke ungaphumi wedwa ngoba bazozonda ngoba nonke lo muntu osuke enishiyile usuke kuwumuntu bethandiwe. Ethandiwe yinhliziyo yenu futhi nisuke nilahlekelwe nonke ngakho-ke, kufanele vele kubekhona izingxabano ngoba umuntu obekanimisile usuke sekahambile.

Imibono yeminye yamalunga omphakathi ayizange ihambisane nakho loku ngenxa yenkolo, iy'nkolelo ezingavumanga ukuba izingane ezinye zikwazi ukuthi ziye ukuyokwenza le siko, kanti abanye bavumelene nakho, abanye bavumelelanga nakho, ngakho-ke kube nokuxabana okunjalo. Ngakho-ke lento ingase ingahambi kahle.

Phambilini kwakuyindawo ehloniphekile kakhulu le uma ngabe kuzoba nokuhlolwa kwezintombi akusafani namanje, manje sekwaba khona kakhulu ukuthanda imali kanye nalaba omama laba abasuke behlola iy'ntombi abasayenzi ngendlela okwakwenziwa ngayo kudala.

Engingakubuza kumngani ukuba ngimbuze ukuba lento afuna ukuyenza ngabe unaso isiqinisekiso ngayo na, ngoba angakwenzi ngoba ngoba ephoqelekile noma ezizwa ukuthi ufuna ukwenza abazali bakhe bazigqaje ngaye, kodwa akube yinto esuke iphuma enhliziyweni yakhe.